Kumaxesha amaninzi kusetyenziswa iteletele ukulima ze kuphinde kutyalwe kwangayo. Ze xa kuvunwa kusetyenziswe abantu, abantu abo bathi bavune ngezandla zabo. Loo nto ke ikhokhelisela ukuba ndithi ukuvuna kunzima kunokutyala isizathu soku kukuba xa abantu bevuna bema ngeenyawo imini yonke, bathuthe umbona bawuse kwindawo apho uzolayishwa khona kwisithuthi sokuba usiwe apho uya khona.

Okokuqala, kukuba ndingambonisa uphando endulwenzileyo oluquka igrafu zesibonelelo nemfuno supply demand ngelasemzini. Okwesibini, ndimxelele ngengeniso ekulindeleke siyifumane xa silima ujongilanga. Okwesithathu, kukuba ndimbonise ukuba le ukutshintsha kwethu silime ujongilanga kubonakalisa uzinzo.

Kwilali endihlala kuyo kukho iphulo apho urhulumente axhasa abantu bokuhlala ngokubanika izixhobo zokulima abafundise ukulima aphinde abanike nezityalo zokulima. Bathi balime ezigadini zabo kanye umntu azilimele emva kwendlu. Ulutsha luye luncedise abantu abangakwaziyo ukuzilimela abafana nabantu abadala loo nto ibonisa ukuba uququzelo kwaye umdla ukhona ebantwini.

Ngamazwe afana naseMelika US, naseNgilane United Kingdoms, naseChina kunye naseNetherlands.

Xa isivuno sisininzi ngaphezu kwemfuno amafama ayanyanzeleka athengise ngexabiso eliphantsi khona ukuze angabolelwa zizityalo. Xa isivuno sisincinci imfuno ininzi athengisa ngamaxabiso aphezulu loo nto inengeniso entle kumafama.

Esona sityalo ndinokusityala ngumbona kuba okokuqala asisebenzisi manzi maninzi, okwesibini zininzi izinto onozenza ngombona eziquka umilimili, umngqusho kunye nezinye ezininzi. Okwesithathu, ininzi sininzi isivuno esilindelekileyo ekulimeni umbona.

Esi sityalo ngumbona inyathelo lokuqala kukuba kugereshwe kulinywe yaye kutyalwe umbona. Elesibini kukuba kulandeliswe ngokufakwa imbewu, imbewu incedisa ekubulaleni ikhula iphinde incedise ekukhuleni kombona izindidi ngendidi. Inyathelo elilandelayo kukuba ukhule de ufikelele kwizinga lokuba uvunwe.

Kungenxa yeemveliso ezenziwayo ngomoba ezifana neswekile, iimolasisi, amaphepha kunye neento zokupakisha kunye neembewu.

Ujongilanga uneengenelo ezininzi eziquka ukutsala i-pollinators ezifana neenyosi kunye namabhabhathane, ukuphucula ubuhle begadi ngemibala yabo eqaqambileyo kunye nokubonelela ngokutya kweentaka nasebantwini.

Imeko yomhlaba ekutyalwa kuwo inalo ifuthe kwisivuno. Umhlaba funeka ulinyiwe ugerishiwe phambi kokuba kutyalwe kuwo khonukuze kungazubakho makhula. Xa umhlaba ubungagerishwanga lo mhlaba ubuza kuba nekhula elinintsi loo nto ithi izise ukhuphiswano kwisityalo esi sakho kunye nekhula eli likhulayo. Okubalulekileyo kukuba futhi wazi ukuba umhlaba ngumhlaba onjani.

Umhlaba ulungiswa ngeendlela ngeendlela kuxhomekeka kungxaki onayo ngelo xesha. Okokuqala, kukuba ugerishe umhlaba nto leyo iza kunceda ukuba iingcambu zakho zikwazi ukumilisa msinyane. Okwesibini, kukuba ufake imanyoli emhlabeni, loo nto iza kunceda ukuba izondlo emhlabeni zibe nintsi. Okwesithathu, kukuba ufake amanzi emhlabeni unkcenkceshele. Loo nto izawunceda ukuba umhlaba uthambe iingcambu zikhawuleze ukumilisa.

Amahlathi athatha i-carbon dioxide esiyiphefumlela ngaphandle ayigcine kuwo aze asinike i-oxygen esiyiphefumlayo yona ingumoya ompuluswa. Okwesibini, xa ethe alinywa asinika ii-products ezifana namaplanga anga athi asetyenziswe ekwakheni izindlu, ekwakheni iinto ezifana neetafile.

Uphando lubonisa ukuba uMzantsi Afrika awunawo oomatshini bokujika uboya begusha bube buboya bothunga iimpahla, koko imatshini abanayo yileyo ithi icoce, ihlambe uboya obo begusha ze bona kuthunyelwe kumazwe angaphandle apho ayakuthi ujikwe bube buboya bokuthunga iimpahla.

Olwam uluvo luthi urhulumente uyoyika ukutyala imali kwizinto zakhe, izinto zalapha ekhayeni ezifana namizimveliso eyavalwayo kwiphondo iMpuma Koloni. Le mizimveliso ewe yona ingathatha ixesha ukuze ibuyise imali, yiloo nto ndisithi urhulumente inoba uyoyika kuba ubala ngento yokuba asebenzise le mali anayo kwinto ezozisa ingeniso kwiminyaka ezayo. Into ayifunayo kuba nemali ngoku.

Izityalo ezifana nezipinatshi, iilethasi, iikherothi, iibhitruthi kunye nekhaphetshu.

Izityalo ezifana namatswelwe, ityhukhamba kunye neetumato.

Izityalo ezifana netyukhamba, iimbotyi kunye nepelepele.

Yi-Willow Oak kuba yaziwa ngokuba namandla kwaye inexabiso lwezilwanyana zasendle kwaye usetyenziselwa nokuba ngumthi wekhrisimesi.

Inyathelo lokuqala ekubeni ngumlimi wewayini ophumeleleyo kukucwangcisa ngokucokisekileyo, ukwazi ukuba uzolima iyiphi na imidiliya. Ukwazi ukuba ukhethe eyona ndawo ilungele ukulinywa imidiliya yewayini. Ukwazi ukulungisa umhlaba uba uwulungisa ngawuphi indlela, usakube ulimile ugqibile kufuneka ube neendlela zokukhenketha gxebe zokumaketha iwayini yakho khona ukuze izothengwa ngabantu nawe uzotsho ube nengeniso.